Ho bohlokwa haholo hobane le ha ntse re ya re hola le bana ba tlang ka morao, se re tlamehile hore re tlo ba ruta puo tseo le setso sa rona le bona ha ba hola, ho tla nne ho be jwalo hobane re ba rutile tsona.

tlo mmotsa hore, ke ipotsa hore le bohale tjena. Hobaneng ho no hothwe, ho Thabiso o bohale haholo ne ke kopa o njwetse hobane ho thwe o Thabiso kapa o hotse o le Thabiso, o dula o thabile.

Haholo, batho ba tswang motseng o monyane, ke bona ba tlang ditoropong tse kgolo kwano, hore ba tlo sebetsa, haholo ha batla mesebetsi. Ke hona motho a tlabe a fihle a tlo batla bodulo mona, hobane mosebetsi wa hae o haufinyana ka mona.

Bona bohlale bo dibukeng, bo ntse bo sebediswa le kajeno, empa feela ho na le batho ba kgonang ho nka le basa nkeng. Ke ka hoo, ho bonahalang ekare bohlale ba dibuka bo re tlo tse kang qane, hobane hona le batho ba kgonang ho nka bohlale boo, le ba hanang ho bo nka.

Haholo re ntse re shebile hore, ha ho so hlabile nku lapeng hlooho le maotwana a teng, ke tsona tse behellwang ka thoko, hothwe tsena ke tsa malome. Ke nahana hore hothwe ke tsa malome, ke hobane ke maotwana ho tla be ho thwe ha se di jewa ke bana, bana ba tlo tsamaya haholo kapa ho etsahala ntho tse ding, bana hlooho di tloba bonolo, haebane ba ka dija.

Haebane e fana ka di ntho ka lerato ho batho ba jwalo, ho betere ha hona nthwe re etsa nthweo ka sehlopha, hobane haba kgone ho kgetha le rona ha re kgone ho nahana moelelo oo o fosahetseng, hobane wa bona hore o thusa motho a itseng, and-e letsoho le fanang le hlohonolofatsa ho feta le amohelang.

Nna dipuo tse di tsebang tsa Afrika Borwa. Ke tseba Sesotho, Setswana le English, ke tsona tse ke di tsebang ebile ke e tseba ka botlalo. Afrikaans le yona ka e tseba, empa ke tseba mane le mane.

Mohlolohadi ke mosadi ya hlokahalletsweng ke monna, mme kgutsana yona ke ngwana ya hlokahalletsweng ke batswadi ka bobedi.

Nna taba e ya mekete e jwalo ha ke e rate haholo, hobane ka matsatsi a mang ho etsahala hore barena anana a kgetha bana ba ka tlase dilemong, ka nako engwe ba kgetha , Batho ba utlwanang le batho ba bang.

Ho bohlokwa haholo tlamehile re ipeile ka tsona re ipitse sefuba, le ho di tseba.

Malome ekaba ke a fosa ha ke sa ye lebollong, hobane ke bona ka matsatsi a mang, batho ba tswang lebollong ke bona ba tla ba change-le. A na ho bohlokwa ha kae hore ke lebollong, a na hape ke setlamo.

Ke na le dipitsa tse pedi tse kgolonyana tsa setso, tse neng ke sietswe ke ntate wa ka ya sa nsiile, a ileng boya batho. Tsona ke tsa Sesotho, ke tse hanellang motoho ona wa setso ka hare.

Bona ke nahana hore ba ya sekolong, le ditifikeiti dia ntshiwa hobane ha bane ba batla ho qala tsa lebollo, se ya batliwa certificate hore o bontshe hore ana ho lokiswa ka bula lebollo kapa tjhe.

Motho ya hlokang ho bapalla thweng tsa setso meetlong haholo ke malome, hobane nkgono le ntatemoholo ha basalile ho ya batho. Ke yena a ya salang le rona, ke yena ke tlamehile ke tlo mmotsa hore, ke eng ha ho le tjena, a kgone ho nhlakisetsa.

Ee, kea dumela ho basadi ba apere seshweshwe ba tshwaneleha, hobane hase ntho e tlwaelehileng hakalo, haholo ke hao matsatsi ana ebile lane se re bone hore, ke ha ba se ba nyetse ha ba apere dishweshwe, empa ha ba di apere fela, ke bona ho le hotle haholo.